Ba game-a ba bagolo ba ka atlega mo ditlhopho kgotsa ba ntse ba bopa dikopano ka go go tshameka mo YouTube ka nako e amanang go tshameka metshameko ya di-video go ka ntse go le mo bathong ba bantsi ba ba itumeleleng go ikhutsa ka nako ya bone ya boikhutso.

Batho ba le bantsi ba itumelela go tshameka metshameko ya boto le ditsala kgotsa ba lelapa. Metshameko ya internet-e e dirile gore batho ba bangwe ba ipha nako e ntsi ba tshameka ba le nosi kgotsa le batho ba ba sa ba itseng mo inthaneteng.

Leka go tshameka metshameko e e tshwanang le League of Legends, ba na le maano ebile ba tlhoka go dirisana ka setlhopa mme boitumelo jwa go fenya ke sengwe le sengwe. Metshameko e re ka e tshameka mmogo e e jaaka go tshameka dikarata le ba lelapa ke yone e monate thata.

Di neelana ka maitemogolo a a tseneletseng, dikamano tsa loago le mekgwa e mešwa ya go ikhutsa le go ijesa monate. Batho ba le bantsi ba tsaya motshameko ko e le tsela ya go tila mathata, didiriswa tseno tsa ileketeroniki di dirile gore go nne le ditšhono tse dintšha tsa go itlosa bodutu.

Ke rata tsela e ke kgonang go tsena mo lefatsheng le le sa tlwaelegang, go sekaseka di tikologo e ntšhwa le go nna karolo ya setšhaba gape ke itumelela go abelana maitemogelo ano le ditsala tsa me mo inthaneteng, mo godimo ga moo ke rata kgaisano e e itumedisang.

O tla tlhoka computer-ra kgotsa smartphone-u sa gago, kgolagano e tsepameng ya internet-e le software ya motshameko ka bo yona. Metshameko e e jaaka Fortnite le FIFA e na le kgaisano e e dirang gore batshameki ba nne le seabe.

Fa o tshameka metshameko ya internet-e o sa ikhutse, seo se ka dira gore o latlhege, o tshwenyege thata mo matlhong le go fokotsa itshidila mmele. Motshameko o ke o ratang thata ke Fortnite mme ke itumela kgololesego e e nnayang.

Se ke ka ntlha ya gore metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka go golagana le di-server go tshameka le batshameki ba bangwe kgotsa go fitlhelela dikarolo tsa internet-e ka nako ya nnete, go tlhokega gore go nne le kgolagano e e tseneletseng ya internet-e le di-head founu.

Mo bathong ba bangwe e dira jaaka tsela ya go ikhutsa morago ga letsatsi le le telele gape ba ka nna ba iphitlhelela ba na le nako e oketsegileng ya go ikhutsa mo maitsiboeng, motho a ka batla dipapatso kgotsa go tswa go motlamedi wa gagwe wa cell founu.

Metshameko ya internet-e e dira gore batho ba nne le dikgolagano tsa botsalano, go gola mo tlhaloganyong, go fokotsa kgatelelo ya maikutlo le go itlosa bodutu. Di ne di sa tlhole di le teng mo dingwageng tse di fetileng ka gonne thekenoloji le mafaratlhatlha di ne di sa tlhabololwa mo go lekaneng go tshegetsa metshameko ya mo inthaneteng.

Go tshameka metshameko ya di-video go ka baka dikgobalo tse di jaaka kgathelelo ya matlho, ditlhabi tsa mokwatla le dikgobalo tse di boelediwang. Go tila mathata a batshameki ba tshwanetse go ikhutsa gangwe le gape go itlhaganela le go tsamaya sentle. Gape go botlhokwa go dirisa didiriswa tse di babalesegileng fa o tshameka mo metshamekong ya internet-eng.